Ngingadlala izingoma ezishisayo neziphumelelayo ezifana ne-Jerusalem ka-Master KG, i-Sister Bettina ka-Mgarimbe, Mnike ka-Tyler ICU no-Osama ka-Zakes Bantwini. Lezi zingoma zithokozisa abantu abaningi, zine-beat enhle futhi zivusa umdanso. Ziyakwazi ukuhlanganisa abantu bazo, bazo zonke izizukulwane, zibe nomoya wokujabula nempilo yama-party.

Njengo-DJ werediyo, ngingakhetha izingoma ezinamandla eziphilayo ezifana no-Imithandazo kaKabza De Small noMthunzi, Abalele ka-KO noMsaki, Sponono ka-Casper Nyovest kanye noShayi Inumber kaDlala Thukzin. Lezi zingoma zinamandla okuvusa abantu ekuseni, zinezingoma ezikhuthazayo nezine-groove. Okusiza ukuthi abalaleli baqale usuku lwabo benomdladla.

Esikhathini esizayo, amadivayisi ahlakaniphile angase asebenzise ubuchwepheshe obufana kanye ne-five G, ukuze asebenze kahle futhi axhumane ngendlela ephumelelayo. Izinhlelo zokusebenza zizoba sezingeni eliphezulu. Zisebenzisane kahle nomsebenzisi futhi ziqaphele imvelo yazo, ukuze zibhekane nezinselelo zokuvikeleka. Kuzodingeka zibe ne-encryption eqinile, izindlela zokungena eziphephile, kanye ukuqapha izingozi.

Sebenza zokuxhumana njengama-WhatsApp noma i-Telegram zivame ukuba nezindleko eziphansi. Zinethezeke ngoba zisebenza nge-inthanethi, futhi zivumela imiyalezo ebhaliwe, amafoni nezithombe. Zithembekile uma kune-inthanethi enhle. Izingcingo zamaselula zithembeke kakhulu ezindaweni ezingenayo i-inthanethi, kodwa zingabiza kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza kungashintsha imikhuba yokuxhumana kube kokubhaliwe kakhulu, kunciphise izingcingo eziqondile, futhi kwandise ukuxhumana okuqhubekayo ngaphandle kwemincele yesikhathi noma indawo.

Ngicabanga ngoMnu X, owabonisa umusa kakhulu ngesikhathi ethola isisulu sobuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Ubuye wavikela isisulu wamuxhasa ngokumzuzisa ngemiyalezo yokuthokozisa nokuthula. Lokhu kwaba nomthelela omkhulu esimweni, kwenza isisulu sizizwe siphephile, futhi sinamandla kanti nomphakathi waba nomdladla wokuthatha isinyathelo sokuvikela abanye. Lokhu kwaba isibonelo esihle sokukhuthaza ukusekelana phakathi kwabantu ezinkundleni zokuxhumana.

Ukusebenzisa iwashi elihlakaniphile kungasiza ekuphatheni imisebenzi yansuku zonke, njengeqapha isikhathi, izexwayiso zemisebenzi noma ukulandelela izinga lomzimba. Iwashi elihlakaniphile lingahxuma kumadivayisi ahlakaniphile afana ne-smartphone, futhi linikeze izaziso zokuphila kahle, njengezikhumbuzo zokuzivocavoca noma ukuphatha izikhathi zokuphumula. Ukuqala umsebenzi angavula uhlelo lokusebenza lewashi. Alungise izinketho ezifanele bese ethola imikhombandlela yokusebenzisa izici ezifana ne-cracking, izexwayiso noma ukuthumela imibiko. Izinzuzo zokusebenzisa amadivayisi ahlakaniphile zifaka ukuphucula, ukusebenza kahle, ukulandela impilo, nokunciphisa umthwalo wokuphatha imisebenzi.

Ngicabanga ukuthi idivayisi ehlakaniphile angayiklama ingaba iwashi elihlakaniphile, elilungiselelwe izidingo zabantu abadala. Inkinga esingayilungisa isimo sokuphazamiseka sokukhumbula izikhathi zokuthatha imithi. Iwashi elihlakaniphile lingabeka izikhumbuzo zokuthatha imithi, libhale izinkumbulo zemitholampilo, futhi libonise izinga lomfutho wegazi noma isimo sempilo. Lokhu kuzokwenza kube lula kubantu abadala ukuhlela ukuphila kwabo futhi bahlale bephila kahle ngaphandle kokukhohlwa izinto ezibalulekile.

Kufanele ngicabangele ukuthi umkhiqizo noma isevisi exhasiwayo iyahambisana yini nemigomo yami, izimiso zami, kanye nezintshisekelo zezethameli zami. Ukuqinisekisa ukuhambisana, ngingathola umlando wenkampani, inqubomgomo yayo yokuziphatha, futhi ngenze ucwaningo olunzulu ngaphambili kokwamukela i-deal. Ngiqinisekise ukuthi konke kuhambisana nobuqotho bami ne-credibility yami emphakathini.